Ee nka kgona go ya ka ntsha merogo, segolo-bogolo ke lebile ntlha ya gore merogo e fapafapane ka bontsi. E mengwe ya jalwa magaeng fa e mengwe e kgona go itlhagela kwa dinageng. Go tshwana le merogo ya marotho, fa e ya ko motseng o kgone o tswang morogo wa wa lephutsi.

Go ya ka nna ke selo se se siameng ka gonne di jalega bonolo ka tlhamalalo, ya go tswa mo peong. Ebile le tsone a di tlhoke gore o di jalele kwa boteng thata-thata ka moo go nna bokete gore di fitlhelele ke dibatana.

Sa ntlha o tshwanela ke go netefatsa pele gore century ke tse dikgolo le go nna bokete jo bo lekaneng go emelana le boima jwa dijalo. O ka oketsa le kobelo e botlhofo jaaka manathwana a ma jang, kgotsa motlhokwane mo godimo ga mmu. Peo nngwe le nngwe, ga ya tshwanela go jalwa bo tebo bo bo gararo ga bophara ba ba yona.

Rooibos e kgona go jalwa mo maemong a lefatshe le le omeletseng, mme e ithatela mmu o motlhaba o o nang le tsamaiso metsi e e siameng. Gape yone e jalwa mo megaleng ya di peo, o ka kgona go kotula ka seatla kgotsa ka mešhini.

E kgona go isa tlase kgonagalo ya kankere, e babalesegile go ka dirisiwa gape mo maseeng le go alafa ditlhabi mo maleng. Go ba ba ga letlalo motlho o mongwe le bogwata jwa mengato.

Go ya ka nna dikgwetlho tse balemirui ba Rooibos, ba lebaganeng le tsona ke go fitlhelela ke dibatana go ka ja dipeo tsa bone, go ka kgamiwa ga dijalo tsa bone, ke metsi fa pula e nele thata. Ke yona e ke e naganang mme ba ka thusega thata fa ba ka dirisa molemo wa go koba dibatana kgotsa wa go bolayana tsona dibatana gore di sa fitlhelela dijalo tsa bone.

Dikgwetlho tse balemirui ba lebaneng le tsone mo nakong ya gompieno fa e tlela mo tabeng ya maungo, ke gore pula ga e sana go tshwana le mo malobeng, ga e sana kgafetsa-kgafetsa. Dibatana di ja dijalo ka fa tlase, mmu go omeletse mo fatshe. Tse dingwe ke gore a ba kgone go dirisa, a badirisi melemo e e siameng go ka bolaya dibatana tse di jang di maungo a bone, maungo a bone a bola.

Mo nakong ya gompieno go fetogile go le tota ka gonne dilo tse dintsi di diragala ka potlako go dirisiwa mefuta e le mengata ngata gompieno. O ka kgona go dira bebetsididi ka maungo a omisitsweng, o ka kgona go ira melemo e fapa-fapaneng ga go sa tshwana le maloba, maloba go ne go sa fitlhelelwe dilo di le dintsi ka gonne ntse di sa fitlhelege ka bo gaufi. Mme gompieno o kgona go fitlhelela sengwe le sengwe se o ka kgonang go se fitlhelela, mme wa se dirisa ka mo go wena o ka kgonang ka gona.

Gompieno go jewa maungo a jaaka diapole, dipanana, diperekisi. Maungo a mangwe le go jewa gape le bo diterebe jalo le jalo. Gonne di siametse mmele di kgona le go lwantsha le malwetse a a tletseng mo nakong ya gompieno. Ebile di dira le mmele wa rona o nne ntse o siame, o sa tsene malwetsi a le mantsi.

Le lemogile gore mo nakong ya gompieno go santsane go jewa merogo e e tshwanang le bo di thepe, merogo ya dinawa, merogo ya maphutsi, le spinach. Ebile wa kgona le go go di jalela tsona ka mo jarateng ya gago gore o e fitlhele ka bonako ebile merogo ya teng e siametse mmele wa rona. E lwantshana le malwetsi mo mmeleng ya rona go tswana mo nakong ya maloba ke ka go go leng botlhokwa gore e jewe.

O kgona go di dirisa mo ka mekgwa e mentsi, o kgona go etsa bupi, o isilele bupi. Mabele o ne o kgona go a berekise a o ira poritšhe mo mosong fa o tsoga fa o batla go o ja dijo tsa mo mesong. Go nna bonolo gore o ka itirela mogosana pele o ya o simolola letsatsi la gago, ebile o kgona le go dira mo nakong ya janong ba kgona le go dira madila ka tsone, o kgone go dira dibebetsididi ka tsone, o kgona go di dirisa mo dilong di le dintsi tse fapa-fapaneng.

Fa go twe wine farming, go tewa gore temo ya diterebe tsa mofeine. Go raya gore molemo wa teng, o bontsha ka mokgwa o e le o re o simolola ka teng, go thoma ko o jaleng diterebe go fitlhelela kwa mafelelong mo e leng mofeine teng.

Nna ke nagana gore go tlhokega dipeo tse o tlo di dirisang. O lebelele gape le mo mmung o nonofileng mo tlo jalang mo teng. Metsi a go nosetsa, mesima, o epe mesima mo tlo latlhelang dipeo tsa gago mo teng, le nnete ya o sireletsa dijalo kgatlhanong le letsatsi le dinonyane.

Go lemiwa ga Rooibos go botlhokwa e le ruri gonne Rooibos e re ruta go ira teye kgotsa teye e sa tshwaneng le tse dingwe, o kgona go itirela yone ka go fapa-fapana. Go ba kgone go berekisa flavour ya apole, ya panana, ya perekisi, go tswa mo go wena gore wena o ka ba tla e ntseng jang. Mme ke bona e le nngwe e e siameng e le tota ka gonne e kgone le go ira gore batsofe ba rena mebele ya bone e kgone go bowa e nne e e siameng, e tiileng ba kgone go phela sebaka se se leele di ba thusa thata.